Hai, kha vhupo vhu ne nda dzula khaho muhasho wa zwa mutakalo a u disi dzi kiliniki dza mobile na u itela u thusa kha dzi ndingo dza HIV kha vhathu, fhedziha hu na kiḽiniki dzi ne dza vha hone dzo fhaṱiwaho.

Mabindu a maḓuvhano a na dzi social page kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi ngaho Facebook sa vhu nga ndi tshi ḓo vha ndo shumisa nomboro nda wana dzi siho muyani, ndi ḓo lingedza u ya kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi ngaho Facebook, Instagram na henefho arali zwa bala ndi ḓo lingedza u vhudzisa kha vhaṅwe vha ne vha nga di vha vho no renga. Arali na hanefho zwa bala, ndi ḓo lingedza uri ndi ya mapholisani.

U vha na vhuṱanzi uri hune vha kho u ya hone wo tsireledzea, zwo tendeliwa uri muthu a gonye thavha henefho. U vha na mapa u ne wa ḓo u shumisa arali u na fhethu hune wa to u ḓivha zwa uri u kho u ṱoḓa uya hone. U ambara zwiambaro zwo eḓanaho, zwi ngaho u ambara na maṱeki o khwaṱhaho a ne a ḓo u tendela musi u tshi gonya, u vha na zwi dennde zwiṱuku zwi ne muthu a ḓo atha musi a tshi ṱoḓa u awela. U vha na maḓi ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa na zwiḽiwa zwi ne muthu a ḓo ḽa.

Ndi mitshelo i ngaho maapuḽa na.

So vhu nga zwikolo zwi tshi vho dzulela u nekedza vhana zwiḽiwa zwi ne zwa vha na mutakalo. Vha nga khwathisedza maga haya nga u dzulela u sedza zwiḽiwa zwi ne vha zwi ṋekedza vhana uri zwi na mutakalo, hone a zwi ngo fhedza tshifhinga tshinzhi zwo dzulesa vhu nga zwi tshi nga ḓo sina kana zwa tshinyala.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓesa nga uri u ita ndingo dza malofha tshifhinga tshoṱhe zwi thusa uri u ḓivhe mutakalo wau, u ḓivhe zwa uri muvhili wau u kha tshiimo tshifhio. Sa vhu nga hu na malwadze a ne a nga vha a kha muvhili fhedzi a sa a thu u thoma u vha na tsumbo u sumbedza uri u na vhulwadze uvho, wa ṱavhanya wa thivhela malwadze ayo nga tshifhinga, zwo wanuluswa u ṱavhanya.

Ndi vhona ḽi ḽiṅwe ḽa ḽiga ḽine ḽa vha ḽa vhuṱhogwa nga uri zwi ḓo fhungudza u tambudzwa ha vhathu u ya nga ha mbeu, sa vhu nga vhaṅwe vha tshi nga ofha u ya u wana thuso hu nga vha mapholisani, zwine zwa ḓo fhedzisela zwi kho u rumela vhathu uri vha fhedze vha ye zwibadela kana dzikiḽiniki u thusiwa. Vhaṅwe vhathu vha a vha na thoni na uri vhaṅwe vhathu vha ḓo ri mini musi vha tshi vhona vho huvhala nga u ralo.

Khaedu dzine vhaholefhali vha ṱangana nadzo, ndi u sa tanganedzea kha lushaka. Zwine zwa nga ita u fhungudza kana u ḓisa thandululo kha ezwi, ndi uri vhathu vha funziwe nga vhundeme na vhuhole na na vhuholefhali hune ha vha hone uri vhathu vha kone u ḓivha uri muthu muṅwe na muṅwe u lingana na muṅwe u ya na nga constitution ya fhano South Afrika uri a huna a ne a vha nṱha ha muṅwe. Dziṅwe khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi u sa vha na zwishumiswa zwine zwa vha tendela uri matshilo avho a leluwe, zwi nga tandululwa nga uri u ṅwala luṅwalo, u ita tshiimiswa tshine tsha ḓo lwela vhathu vha vhaholefhali uri vha kone u vha na zwishumiswa zwine zwa tikedza matshilo avho kha ḓuvha.

Ndi vhona zwi si ndi vhona zwi so ngo fanela uri vhathu vha tshi swika vhuongeloni kana zwibadela zwa muvhuso vha vhudziwe upfi mishonga yo fhela. Ndi vhona u nga zwi nga khwiniswa nga uri mushu muvhuso u ḓise zwiṅwe zwipiḓa zwa u thola vhathu vhane mushumo wavho u ḓo vha u sedzana na zwa uri vhuongelo ha muvhuso vhu na mishonga i ne vhalwadze vha i ṱoḓa. Hone mishonga i tshi yo diswa vhuongeloni musi miṅwe mishonga i tshi kha ḓivha hone, ya sa tou thoma zwa lindela hu tshi pfi mishonga yo fhela ha koṅwa u diswa miṅwe.

Ndi ḓivha tshaka dza cancer dzi linganaho sumbe, dzine dza katela hedzi breast cancer, bladder cancer.

Masiandoitwa a ne nda kho u a ḓivha a u shandukisa madokotela a ne a ṱola mutakalo wanga, a katela uri dokotela muṅwe na muṅwe u na vhuvha hawe, ndi nga vha na dokotela a ne nda vhona ri sa anḓani, a sa pfesesi zwine nda ṱoḓa zwone. Fhedzi arali muthu a tshi kho u vha na dokotela ḽithihi, u vho kona u ḓivha vhuvha hau zwine wa ha vha zwone. Zwi dovha zwa ita uri thuso i ne dokotela a ne a vha a tshi kho u ṋekedza mulwadze wawe, i vhe hone nga nḓila yo leluwaho.

Mavharivhari a ne ndo no a pfa malugana no fhirela ha HIV ndi ya uri, a hu na dzilafho dzine dza vha hone musi mme a HIV positive a vha na thumbu a beba ṅwana, vhathu vha humbula uri a hu na nḓila i ne ya vha hone i ne ya nga itiwa uri ṅwana a sa bebwe shangoni a na HIV and AIDS.

Ee, ndi vhona i tshi thusa, fhedziha ndi vhona u nga i focusesa nga maanḓa kha vhathu vha tshifumakadzini.

Hai, vhupo vhune nda bva khaho zwi a konḓa u tou wana vhathu vha tshinnani vha tshi kho u wana thuso vhuongeloni. Ezwi ndi vhona u nga zwi vhangwa na nga thoni, u ḓi kukumusa na uri vhathu vha ḓo ri mini musi vha tshi vhona muthu wa munna a tshi ya vhuongeloni u wana thuso.

Ndi nga ṱhogomela zwiḽiwa zwine a zwi ḽa sa vhunga a muimana, ndi nga mu ṱaḓula kha mishumo ya fhano hayani u itela uri a kone u wana tshifhinga tsho linganelaho tsha u awela. Ndi nga dovha hafhu nda thivhela zwithu zwoṱhe zwine zwa nga vhanga mutsiko kana zwi stress sa vhunga a tshi nga ḓivha a kha ḓivha ṅwana wa tshikolo, futhi ndi nga dovha nda mu thusa kha zwithu zwoṱhe zwine a nga vha a kho u ṱoḓa thuso. Hu itela uri musi a tshi vhuya tshikoloni a kone u vha na tshifhinga tsha u awela, ndi nga mu ṱuṱuwedza tshifhinga tshoṱhe uri a so ngo lova na date na nthihi ye dokotela a mu vhudza uri a ḓe a checke mutakalo wawe na ṅwana wawe.

Tshi vhangi ndi tsha uri vhathu a vha nyagi u vhala vha bvafha u vhala nḓivho ya tshibveledzwa. Vha nyanga u to u vhudziwa nga vhaṅwe vhathu uri tshibveledzwa tshi shuma u itani hone mini. Hone u nga ḓi wana uri vhaṅwe vhathu vha kho u tshi rengela u shumisa for zwinwe zwithu zwa zwa thungo, muthu a renga a tshi kho u nyaga u tevhela zwezwo a sa vhale na nḓivho i ne ya vha i hone kha tshibveledzwa.

Muthuso muvhuso zwine wa nga thusa khazwo, ndi u dzulela u vha na vhuṱanzi kana u ita zwithu uri zwi bvelele kha zwi shumiswa zwoṱhe zwine vhaholefhali vha zwi ṱhoga. Ndi u vha na vhuṱanzi uri fhethu hoṱhe hune vhathu vha wanala hone, vhathu vha vha holefhali vha vhe vho kateliwa uri navho vha kone u tshila vhutshilo havho sa muthu muṅwe na muṅwe.

Ndi uri arali ndi tshi dzula na mualuwa ndi tea u dzulela u vha ṱhogomela nga nḓila hedzi. U thoma fhasi kha u nga u vha vhetshela maḓi a u tamba uri vha ḓi kunakise, u vha bikela uri vha ḽe zwiḽiwa nga tshifhinga. Musi vha tshi nyaga u onyolosa mulenzhe kana vha tshi ṱoḓa u ya mashophoni, wa vha fheletshedza vha ya mashophoni vha ya vha renga zwine vha tama, wa dovha wa vha vhuisa fhano hayani. Musi vha tshi ṱoḓa tshithu wa vha thusa nga tshenetsho tshifhinga, u so ngo thoma wa vhea zwinwe zwithu phanḓa sa vhunga u tshi nga ḓo hangwa wa fhedza u tshi vho vhea matshilo a vho mualuwa khomboni.

Ndi vhona zwi so ngo fanela na luthihi, muthu muṅwe na muṅwe u lingana na muthu muṅwe na muṅwe a ne a vha kha shango ḽi

Ndi nga eletshedza a vha vhaaluwa uri vha dzulele u ḽa zwiḽiwa nga tshifhinga, vha so ngo fhedza tshifhinga tshilapfu vha sa kho u wana zwiḽiwa, vha dzulele u ita nyonyoloso. Avho vhane vho no ḓi fariwa nga vhulwadze ha swigiri, ndi nga vha eletshedza uri vha dzulela u tevhedzela ndaela dza madokotela, vha dovhe hafhu u ḽa mishonga yavho na zwiḽiwa nga tshifhinga.

Vhaaluwa vha tea u wana dzilafho nga mahala, fhedziha arali zwithu zwi tshi kho u konḓa vha a ḓi fanela u shumisa masheleni avho a mindende uri vha kone u wana dzilafho dza khwiṋe.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme u ḓiselwa tshumelo ya mutakalo ngomu hayani musi u so ngo ya vhuongeloni, sa vhunga hu na vhaṅwe vhathu vhane vha a balelwa masheleni a u namela uri vha kone u ya vhuongeloni u wana thuso.

Musi vhana vha tshi ḓo tea uri vha love maḓuvha avho a u ya tshikoloni kana vha to u salela kha zwa pfunzo nga nwambo wa uri vha tea uri vhathogomele vhaaluwa hanefho hayani kana vha ḓi wane vha tshi kho u fhelekedza vhaaluwa dzikiḽiniki nga tshifhinga tsha tshikolo.

Vhadzulapo vha a tevhelelwa mahayani avho vha tshi phakeliwa dzibugu kana zwine ra zwi ḓivha uri dzi pamphlets zwine zwi vha zwi na zwidodombedzwa zwoṱhe zwi yaho nga mutakalo. Vha a dovha vha funziwa na nga nḓila nnzhi dza u ṱhogomela mitakalo yavho na zwithu zwine vha tea u zwi dzhiela nṱha musi vha tshi tea u kona u ḓivha uri mivhili yavho i kha mitakalo naa. Vhana vha hanefho hayani vha a dovha hafhu vha ṱhavhelwa zwi tshiya nga miṅwaha i ne vha vha nayo, nga maanḓesa kha vhana havha vhane vha vha vhaṱuku vha zwikoloni zwine zwa kha ḓivha zwa primary, ndi hune vhabebi vha tea u saina dzi fomo u ṋea thendelo uri vhana vhavho vha wane thuso dzo raloho.

Zwine nda vhona zwi tshi nga itiwa uri ṱhogomelo i wanale zwo leluwa, ndi uri muvhuso u khwaṱhise tshanḓa kha u ḓisa mishonga zwibadela na dzi kiḽiniki nga tshifhinga.

Kha tshenzhemo yavho zwithu zwihulwane zwine zwa vha na maanḓa na vhushayanungo kha sisṱeme ya u ṱhogomela mutakalo wa tshitshavha tsha Afrika Tshipembe zwi tevhedzwa, ndi zwi tevhelaho, u fhirisa vhuimo ha mishumo na zwishumiswa na sa u wanala ha vhuleme ha ha kushumisele kwa system, u sa dovha ha vha na vhurangaphanḓa ha mutakalo kana u sa vha na vhurangaphanḓa vhune ha shuma khou fulufhedzea.

Madalo anga a kiḽiniki ndi nga a reitha sigisithi faifi phesenthe, vhanga ndi ḽa uri kiḽiniki ine nda ya khayo ndi tshi swika ndi wana wo ḓala tshifhinga tshoṱhe, muthu u bva nga matsheloni tsheloni fhedzi a vhuya late o lindela ḽainini musi a tshi swika uri u khou yo u thuswa ha wana lwo khou pfhi dokotela kana nese mufhio ha khou wanala, u khou tea u tou vhuya kana mishonga ifhio na ifhio a hu na, wo dzula ḓuvha ḽoṱhe o kiḽiniki wa fhedza wa ṱuwa u songo wana thuso.

Vhathu vhanzhi vha khou ḓitika nga maanḓa kha zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo zwa tshitshavha u fhirisa zwa phuraivethe vhanga ndi ḽa uri u sa vha na masheleni a u kona u ya kha zwiimiswa zwa phuraivethe, vhusiwana ndi vhone vhane vhu khou ita kombetshedzaho uri vhathu vha ḓiwane vha tshi khou ḓitika nga zwiimiswa zwa tshitshavha tshoṱhe sa vhunga phuraivethe i tshi ḓo ṱoḓa tshelede kana masheleni ane a vha uri o kalulesa. Tshiṅwe hafhu ndi u sa vha na zwine ra zwi vhidza uri dzi medical aid sa vhunga u si ḓo vha u si na tshelede na zwezwo yo badela.

Khwiniso dzine dza vha hone ndi dza uri dzi kiliniki dzi tea u dzulela u dzhiela nzhele zwibammbiri zwine zwa vha zwo ḓisiwa nga vhathu vha tshi zwi panga mabogisi tsini zwine zwa vha zwi kha mabogisi haaḽa ane a vha o ṅwalwa u pfhi suggestion box. Zwi tea u dzhielwa nzhele hezwiḽa zwithu, vha ita zwine lushaka lwa vha lu khou ṱoḓa zwone. Tshiṅwe tshithu hafhu khwiniso ine ya vha hone ndi ya uri mishonga i kana dzilafho dzi tea u dzula dzi hone kiḽiniki hu saathu fhela dzine dza vha hone kiḽiniki hu ita uri vhathu vha kone u dzulela u wana thuso tshifhinga tshoṱhe. Tshiṅwe tshithu tshine tsha vha hone ndi nyambedzano ine ya vha hone vhukati ha staff tsha vhathu vho no shuma kiḽiniki na vhathu vhane vha vha vha tshi khou thusiwa, tshi tea u dzulela u amba na vhathu nga zwine zwa vha hone na zwine zwa sa vhe zwone hu itela uri vhathu vha kone u wana dziṅwe nḓila arali hu na zwiṅwe zwo khakheaho.

Muvhuso u nga khwinisa dzi kiḽiniki dzi nga u tou engedza dziṅwe kiḽiniki sa vhunga kiḽiniki dzi tshi khou ḓalesa nga maanḓa hafhu kharali tshivhalo tsha vhathu vho no dzula kha muvhundu wonoyo tshi tshi nṱhesa muvhuso u nga dzi tou ḓisa zwine ra zwi vhidza uri container or kana mobile kiḽiniki ine i ḓo fhungudza uri vhathu vha sa ḓale kiḽinikini nthihi vha vhanzhi vhanzhi sa vhunga mishonga na zwiṅwe zwinzhi zwi tshi ḓo vha zwi tshi khou wanala tsini.

U shaya vhashumi kha dzi kiḽiniki dza mveledziso zwi kwama matshilo, zwi kwama vhathu nga ino nḓila, matshilo a vhathu a a lozwa sa vhunga vhashumi vha tshi ḓo vha vha tshi kho, vha songo lingana vha vhaṱuku, matshilo manzhi a xela, a xelelwa sa vhunga vha tshi ḓo vha vho lindela thuso. Tshiṅwe futhi tshiṅwe tshine tsha vha hone ndi tsha uri nga vhathu vhana vhalwadze vha a lenga u wana thuso sa vhunga vhashumi vha tshi ḓo vha vha si vhanzhi. Tshiṅwe tshine tsha vha hone ndi tsha uri vhashumi vha kiḽiniki edzo vha si vhanzhi vha vha vha na mutsiko nga maanḓesa lune vha tshi vhona uri a vho ngo lingana kana ndi vhaṱuku fhedzi vhathu vhane vha khou ṱoḓa u thusiwa i vhanzhisa.

Ee ndono ṱangana na nyimele yo raliho lune ndo fhedza ndi songo wana na thuso.

Mitakalo ya vhathu ndi ya maanḓa nga lwa ndeme ri tshi sedza na constitution ya South Africa i amba uri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo yo wana mutakalo wavhuḓi, ndi zwine ra vha na tshumelo ya mutakalo ya mahala, muvhuso kana zwine wa nga fanela u ita uri vhashumi vha vhe vhanzhi ndi u tou engedza vhashumi dzi kiḽiniki uri vha vhe vhanzhi.

Zwi ḓo thusa uri ri kone u vhona vhashumi vhanzhi vhane vha vha na zwikili kana nḓivho ya u ḓivha nga ha mutakalo zwa ita uri musi na vhathu vha tshi ya dzi kiḽiniki u wana thuso vha ṱavhanye u thusalea.

U neta ha vhashumi dzi kiḽiniki zwi na masiandoitwa a si avhuḓi nga maanḓa sa vhunga matshilo a vhathu a tshi nga lozwa lune o vha a tshi nga ḓi vha o vhulungea, u neta ha vhashumi zwi ita uri vhaongiwa kana vhalwadze vha sa wane phodzo nga tshifhinga.

Dzi kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri ndi mahala a dzi badeliwi, vhathu vhanzhi vha vha vha si na masheleni a u nga kona u ya kha dzi kiḽiniki dza phuraivethe.

Khaedu dzine madokotela vha sedzana vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou alafha vhalwadze vhanzhi u fhira vhane vha nga kona u a lafha ndi mutsiko une vha vha naho musi vha tshi khou shuma, izwi zwi ita uri vha balelwe u shuma vho tsitsa mafhafhu fhasi sa vhunga vhathu vha tshi ḓo vha vha vhanzhi. Vha ḓo tea u dovha hafhu vha ḓiwana vha tshi khou dzhia na tshifhinga tshavho tsho u awela tshine tshavha tsha ḽantshi uri vha kone u vha vha tshi kha ḓi shuma arali vha dzhia zwifhinga zwo awela zwi sala ri tshi vho nga u nga ri a vha khou ita mushumo ngori ahu na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo sala vha tshi khou thusedza. Zwiṅwe zwine zwa vha hone ndi zwa uri mishonga i a ṱavhanya u fhela nga maanḓa kha dzi kiḽiniki kana zwibadela zwa tshitshavha.

Sisiṱeme ya didzhithala kana u buka vhalwadze zwi nga thusa vhashumi vha zwibadela kana dzi kiḽiniki uri vha kone u ḓivha uri kha ḓuvha huna vhathu vhangana vhane vho buka zwikhala zwine vha nga ḓa vha wana thuso, zwi dovha hafhu zwa kona u langa uri vhathu vhane vha ḓo vha tshi khou ḓa kha ḽeḽo ḓuvha dzi kiḽiniki muṅwe na muṅwe o tendelwa u ḓa a ṱuwe o wana thuso.

Ee ndi ḓivha muthu ane o no vhuya a vhuya kiḽiniki a songo thusiwa nga nṱha ha mitevhe milapfhu, nga zwithu zwinzhi zwine zwa khou ṱoḓea zwino u khou balelwa u ṋekedza vhathusi uri vha kone u thusiwa.

U ṱuṱuwedza thandululo dza u thivhela malwadze, u ita mvelaphanḓa nga u fula ha tshiofisi u thivhela malwadze a nga swikelelwa nga dziṅwe muthu, u tsireledza na u engedza pfhunzo ya mutakalo musi zwi tshi ḓa kha tshitshavha, u shumisa thekhinolodzhi.

Tshifhinga tshe nda tshi lindela kiḽiniki ya tshitshavha ndi musi ho vha hu ḓuvha ḽa u lindela dokotela ḽa maṋo ngauri a ḽi wanali ḓuvha liṅwe na liṅwe kha vhege fhedzi ḓuvha ḽanga ḽo kwamea nga nḓila i si yavhuḓi, ndo ṱuwa ndi khou pfha vhuṱungu na mbilu yanga yo bilufhala sa vhunga dokotela wa maṋo a songo tsha swika hone ri songo vhudziwa uri hu khou itea mini uri a lenge.

Vhafunwa kana mashaka a vhalwadze a balelwa u vhona mashaka avho musi vha kha ḓi tshila arali zwa nga itea vha xelelwa nga matshilo hu na vhaṅwe vha vhafunwa vha vhalwadze kana mashaka ane a vha o farakanea nga ṅwambo wa uri vha vha vha kho shuma sa vhunga hu na zwifhinga zwine zwo vheiwaho a balelwa uri a dzulele u ṱolwa vhalwadze avho vhane vha vha vha zwibadela. Hezwi zwi dovha zwa ita uri mini vhalwadze vha sa ṱhogomelwe nga tshifhinga tshoṱhe vha ḓo ṱhogomelwa fhedzi musi hu tshifhinga tsha uri tshifhinga tsha uri vha vhoniwe nga mashaka avho tshi tsini na u swika musi hu si na tshifhinga tshi tshi siho tsini na u swika vha vha vha so ko to ṱhogomeliwa nga nḓila ya vhuronwane.

Naho i nga si tovha nḓila ine yo to leluwa tshoṱhe nga hundred percent fhedzi ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha re na tshitzhili tsha HIV vha ye vha dzhie dzilafho kiḽiniki.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mushonga wo ḓoweleaho vhukuma sa pain killers kana cold syrup nga u ṱavhanya vhathu vha Mankweng zwi ḓo ita uri tshivhalo tshi tsha vhathu vhane vha kho vhaisala tshi engedzee vhukuma zwi ḓo dovha hafhu zwa ita uri vhathu vho no dzula Mankweng vha dzulele u ṱereka vha tshi khou ṱerekela mishonga ine ya vha i sa khou swika kiḽiniki hu tshe na tshikhathi.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala thaidzo ine vha ḓo ṱangana nayo ndi uri vhathu a vha nga dzuleli u anzela u ya kiḽiniki tshifhinga tshoṱhe sa vhunga kiḽiniki ya tsini hanefho i tshi ḓo vha i siho vha tshi ḓo tea uri vha vha vha tshi kho shumisa tshelede u ṋamela vha dovha hafhu vha fhedze ḓuvha ḽoṱhe vha kiḽiniki dza kule vho lindela u thusiwa.

Arali kiḽiniki ya mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme tshine tsha ḓo itea ndi tsha uri hu ḓo tea uri hu ḓisiwe miṅwe mi mushonga arali na zwezwo zwi tshi khou bala tshine tsha ḓo fhedzisela tsho vha hone ndi uri kiḽiniki i ḓo valiwa sa vhunga i tshi ḓo vha i sa khou ḓisa thuso kha vhathu.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma vhuponi ha mahayani tshithu tshine ndanga thoma u sedza khatsho ndi mitakalo ya vhana nga maanḓesa vhana vhane vha vha vha sathu thoma u ya u dzhena zwikolo na vhane vha kho thoma u dzhena zwikolo. Vhabebi vha khou balelwa u dzulela u tshekisa mitakalo ya vhana vhavho tshifhinga tshoṱhe zwinzhi zwi vhangiwa nga vhushayi zwinzhi zwi vhangiwa ngo sa wana tshifhinga tsha u tshimbila lwendo lune lwavha lulapfu vha tshi khou ya dzi kiḽiniki sa vhunga hu si na dzi kiḽiniki dza khwiṋe mahayani dza tsini mahayani.

Tshithu tsha ndeme tshine ya khou tea u founela khadzo ndi malwadze ane a sa fholi ane a ḓivhea sa chronic diseases.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea ndi ya uri dzulani ni tshi ya kiḽiniki u si ṱolwa mutalo waṋu ṅwedzi muṅwe na muṅwe sa vhunga hu na maṅwe malwadze ane a goḓombela muvhilini a sa thu thoma u sumbedza uri muthu a nga vha a na vhulwadze vhufhio a fhedzisela a tshi vho vhanga maṅwe malwadze ane o vha a tshi ḓo vha o thivheliwa uri zwa sa swike kha malwadze o kalulesaho.

Arali muthu a na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu tshine tsha ita uri zwi mu konḓele u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ya uri musi a tshiya dzi kiḽiniki. Manwe maḓuvha u a thusiwe manwe maḓuvha a sa thusiwe vhanga ḽi ḽa uri mishonga i dzula i tshi khou fhela u ṱavhanya kana i sikhou lingana tshifhinga tshoṱhe zwine zwa ita uri mini musi muthu uyo a tshi ya nga tshifhinga tshine mishonga i ḓovha i siho kana yo fhela zwi ḓo ita uri vhulwadze vhu vha vhu khou goḓombela muvhilini sa vhunga a tshi ḓo vha a sina mishonga ine a nga vha a tshi khou inwa.

Zwine nda nga katela ndi u ṱhogomela ngoho dza tshibadela ndi u shuma lwa mutemo vhathu vhoṱhe vha tea u ṱavhanya u shuma nga mutemo wa tshibadela ndi u ṱalutshedza mvelaphanḓa ya tshibadela na zwine rangavha ri khou ṱoḓa u zwi ita zwine ra zwi ḓivha sa dzi development plans.

Arali tshigwada tsha tshitshavha tshi tshi khou ṱoḓa u thusa u khwinisa tshumelo ya mutakalo zwine vha tea u thoma u ita ndi u tendelana na sibadela tshenetsho nga u ṋea dzi concerts form kana mabambiri a thendelo uri vhone vha kho ṱoḓa u shela mulenzhe.

Tshine nda nga tshi vhea phanḓa ndi u engedza zwiendedzi zwine zwa vha zwi tshi kho hwala vhalwadze u itela uri musi hu na dzi nyimele dza shishi ndi songo wana dzi zwi endedzi kana zwine zwa nga hwala vhathu zwi tshi khou shotha hu si na vhathu vhane vha kho tea u hwala huṅwe hu na khombo ya shishi fhedzi zwi tea u dzula zwo lingana lwo kalulaho.

Ndi nga to livhuwa ngo to amba nae u mu khoḓa na u ḓivhadza vhaṅwe vhathu vha ḓivhe nga zwivhuya zwine a zwi ita kana zwithu zwine a thusa ngazwo tshitshavha tsha vho riṋe.

Ndi nga ṋea ngeletshedzo kha uri minister vha kho tea u vha na vhuṱanzi uri vha khou engedza zwiendedzi zwine ra zwi ḓivha uri ndi dzi ambulance uri dzi dzule dzi hone zwi badela na dzi kiḽiniki sa vhunga hu zwone zwithu zwine zwa sumbedza zwi a vha na ṱhahelelo hune vhaṅwe vhalwadze vha khou lozwa matshilo avho musi vha sathu wana thuso vhu nga vhanga ḽa uri zwi endedzi izwo kana dzi ambuḽentse idzo dzi kho shotha u kho tea u thoma wa to lindela i ne i nḓilani yo ya huṅwe.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri u kho tea u shuma o ḓi funga u kho tea u ṱhonifha vhathu na u dzhiela u shuma hawe nṱha a sa tende u fhuriwa.

Ndi nga vha vhudza uri tshumelo ine ya vha hone kha vhupo vhune nda dzula khaho kha sia ḽa mutakalo a i khou takadza vhukuma vhunga vhathu vha na mbilaelo dza uri musi a tshi ya zwi kiḽiniki vha dzulela u wana hu si na mushonga nahone a vha khou fariwa zwavhuḓi nga vhashumi vha henedzo kiḽiniki zwine vha nga ita zwone vha kho tea u amba na vhashumi vha a vha uri vha tea u ṱhonifha vhathu tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe ndi vhona ungari ndi khwiṋe muthu a tshi wana goloi uri imuise sibadela ngauri dzi ambuḽentse dzi a lenga u swika ka lune muthu a nga lozwa vhutshilo kana ha itea zwiṅwevho zwo kalulesaho kha mutakalo wa muthu musi wo lindela ambuḽentse.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi zwi amba uri a i nga koni u thusa vhathu nga uri ndi zwone zwithu zwine zwavha zwi kho ṱoḓea u alafha vhalwadze vhane vha vha vho ḓa kiḽiniki.

Muthu ane u khou nyimele ya shishi ya mutakalo wa muhumbulo fhethu hune ha vha hu si na zwibadela zwa zwa muhumbulo hanefho tsini u a tea u eḓedziwa musi a sa athu fhiriselwa kha zwibadela zwine zwa ḓo vha zwine zwa ḓo kona u mu thusa zwa vhathu vha muhumbulo nga nḓila ine ra zwi vhidza uri u sedateiwa for tshifhinga nyana.